Ditlamelwana tse di leng teng mo tikologong ya me ke tleliniki ya bagodi, lenaneo la boitekanelo, go etela ke baoki kwa gae le tshireletso ya borai.

Go ya ka nna, ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa gore batle ba kgone go ba bontsha lerato, ba ba bontshe tlhokomelo, ba ba bontshe le tlhompho.

Bana ba solofela go tlhokomela batsadi ba bone ba ba tsofetseng go ba naya dijo, legae le tlhokomelo ya botsogo. Sa bobedi, tlotlo le go tlotla batsofe go ba reetsa le go ba tsaya kgakololo ya bone jaaka selo seo se le botlhokwa.

Mekgwa ya setso ke ditsela tse batho ba itsosang ka tsone jaaka go bua, go amogela baeng, go tlhokomela ba bangwe le go tshela mo setšhabeng ditekanyetso tsa setso ke maikutlo a botho a a rotloediwang ke setso jaaka tlotlo, botho, boikarabelo, go tlhokomela ba ba godileng.

Mo ditsong tse dintsi bogologolo le tse di lebaganeng le setso sa Botswana, lelapa ke le go la tshireletso tlamelo le tlotlo mo matshelong a batsofe go tlhaloganya gore bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi fa ba setse ba tsofetse e le go busetsa molemo.

Silver Lining Care, Giants Care Pty Ltd, le Batho Pele Home Care.

Mo nageng ya rona, re na le Batho Pele home old age care ba tlhokomelang batsofe mme ga ba patedise ke mahala ebile tlhokomelo ya bona ke e tswileng pele ba tshwara batsofe ba bona ka tsela e e kgatlhisang ka tsela ya go itumedisa, ba ba rata, ba ba tlhokometse hantle fela.

Thulaganyo e e dira sentle gobane e naya batswadi tšhono ya go ikemela le fa madi a teng a le kwa tlase e fela ba kgone go ikemela.

Madi a pension-e a thusa batsofe ka tshireletso ya itsholelo, ka boitekanelo, le seriti, koketsego ya botshelo jo bo itumedisang.

Fa o batla go bona madi a pension-e o tshwanetse go be o le dingwaga di le some a marataro go ya kwa godimo, o le modudi wa Aforika Borwa mme o sa fumane madi a mangwe go tswa mo mmusong.

Madi a pension-e a fokotsa boikarabelo jwa bana le batlhokomedi, a thusa go duelela ditshenyegelo tsa bongaka le tlhokomelo ebile a tokafatsa thulaganyo ya madi mo lelapeng.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a le dingwaga di le some a marataro go ya kwa godimo gobane ka ngwaga wa sixty years motho a ka palelwa ke go batla mmereko.

Batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhelela kwa dipetlele go ka rulaganyiwa letsatsi gore ba latetswe kwa magaeng a bone ka dibese gore batle ba kgone go fitlhelela ka dipetlele gore ba kgone go fitlhelela thuso.

Batho ba ba tsofetseng mme ba sa kgone go fitlhelela kwa dipetlele go tla rulaganyiwa bese e tla e tlo ba tsaya kwa magaeng a bona e ba ise kwa dipetlele.

Mo ke dulang teng, kwa dipetlele kgotsa kwa ditleliniking o ema fela mola o sa fediseng pelo gore o kgone go fitlhelela meriana ya gago o kgone go fitlhelela le thuso e o e etseng.

Go botlhokwa thata gore batho ba ba dulang kwa mekhukhung ba fitlhele thuso ya ditleliniki le dipetlele gaufi le bona gobane ko ba dulang ko teng ga go a phepafala, ba tlhoka thuso e ntsi thata ya tsa go phepa.

Malwetse a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking ke mokgotlhwane, le nko le le tshologang, kgotsa 'tlhabi ya tlhogo.

Ditleliniki tsa kwa magaeng ke tse dinnye gobane palo ya batho e kwa tlase, bodiredi jo bo lekanyeditsweng, ditlamelo tse di sa lekaneng mme fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega gobane ba palelwa ke go bona kalafi ka nako ditshenyegelo di kwa godimo go sa amogelwe sentle mo kalafing, kotsi mo malwetsing a tshelanang.

Fa go sena melemo kwa ditleliniking, go senyega ga botsogo, go ba le kotsi ya loso, go tlhoka tshepo mo ditirelong tsa kalafi mme balwetse fa ba sa fitlhele molemo ba tshwanetse go boa ka seemo kwa tleliniking, ba kope ngaka go ba kwalela receipt-iri, ba ikopanya le offisi ya bogosi kgotsa kgotla.

Batho ka bontsi ba tshaba go ya kwa ditleliniking gobane baoki ba ba omanya, ga ba bue le bona sentle, nako e nngwe ba ba tima le melemo ba ba bolelela gore ga ba lwale go le kalo mo ba ka fitlhelang melemo mo teng.

Kwa ditleliniking ba dirisa bagoroga pele ba alafiwa pele, palo e e kwa tlase ya baoki ke yone e dirang gore batho ba seke ba fitlhela thuso ka pela, go latelwa ga ditlhopha mme dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi mo ditleliniking ya ntlha, mola ga o moleele wa balwetse. Ya bobedi, go se nne le dingaka kgotsa baoki ba lekaneng. Ya boraro, go fediwa ke melemo kgotsa didiriswa. Ya bone, thulaganyo ya go sa tlhaloganyane.

Nna jaaka motho yo kileng a tlhoka thuso kwa tleliniking ke bona tleliniki e bulang diura tsotlhe e raya pholo tshireletso le tsholofelo e raya gore fa re lwala re sa itumelela kgotsa re sa itse gore re ka ya kae go na le lefelo le le bulelang mongwe le mongwe ka nako e nngwe le e nngwe.

Go ka tokafatsa tsela ya go bona ditirelo tsa kalafi ke motheo wa go lwantsha malwetse a a sa foleng, e thusa ka go netefatsa gore balwetse ba bona tlhokomelo ka nako ba nna le kitso e e maleba mme bolwetse boo bo laolwa ke botswerere.

Go fitlhelela ditirelo tsa botsogo ka bonako go tokafatsa kemo nokeng ya balwetse mo taolong ya malwetse a a sa foleng ka go ba naya monyetla wa go lemoga go alafiwa go rutiwa le go sala morago kalafi ka nako e e siameng. Se se thusa go fokotsa diphelelo, ditshenyegelo le tokafatso boleng jwa botshelo.

Tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go nna e e tshwanang mo mafelong otlhe ka gonne botsogo ke tshwanelo ya motho yo mongwe le yo mongwe, malwetse ga a kgethe mafelo go fokotsa pharologano ya ditšhono mo setšhabeng, go sireletsa ditlhopha tse dikotsi mo motseselegae, o tokafatsa loago itshelela le kagiso ya naga.

Go ya ka nna, go oketsa ditirelo tsa tleliniki e tsamayang go ka dirwa dilo di le dintsi tse di ka tokafatsang ditiriso le phetogo ya tsone ditirelo mo bathong. Fa ke dikakanyo tse di mmalwa, go oketsa palo ya dipalangwa le babereki.